Ngithole isipho kwelinye lamalunga ami emndenini, uNkosinathi ungiphe isipho ngesigqoko esakhiwe ngewulu. Le sipho ngithe uma ngisibuka kwehla izinyembezi zenjabulo ngoba singikhumbuza umamami naye ubekuthanda ukukhrosha izigqoko ze-wool kanye namajezi, kakhulukazi ube ngenzela mina ngisakhula, ngihamba isikole, engenzela amajezi ukuze ngifudumale uma ngiyesikoleni. Singenze ngajabula kakhulu ngezwa ukubaluleka kwami emndenini kanye namazwi nje abangitshele wona anothando phakathi. Le sipho lesi ngisamkele ngezandla nangenhliziyo evumayo, emhlophe qwa. Ngiyasijabulela kakhulu, ngifisa nje ukusigcina, ukuze sizohlala singikhumbuza njalo lolu suku.

Izandla zedlula ikhanda ngomsebenzi omuhle owenziwe uhulumeni ukuthi asiphe indawo aphinde futhi asilekele ngezinsizakusebenza ukuze sizoqala sikwazi ukulima siwumphakathi. Umphakathi-ke wangasekhaya kade unenkinga kakhulu emathubeni omsebenzi. Kodwa-ke ngoba uhulumeni usekwazile ukuthi asicabangele, siyathemba-ke ukuthi siwumphakathi sokukhuthalela ukuthi silime, bese-ke siyabelana ngokulingana uma ngabe sesivuna. Futhi-ke isifiso sami ukuthi uhulumeni aphinde asilekelele ngolwazi, engeze ulwazi esinalo ngezolimo. Asicacisele ngolwazi ukuthi kambe singenza kanjani ukuze izinambuzane zingaphazamisi izitshalo zethu kanti futhi sikhule kanjalo. Mhlawumbe sigcine sesidayisa, sithole nokunye.

Ingakho ulwazi kwezolimo lubaluleke kakhulu ukuze lizolekelela abasebenzi nabo bakuqonde kangcono lokho ukuthi kunezitshalo ezingadinge mishini, edinga ukukhishwa ngezandla. Ezithambile zingatholakala esihlahleni, zingatholakala ngaphansi komhlabathi. Zidinga izandla aziwudingi umshini. Ngizokwenza nje umzekelo ngamazambane, umshini ezikhathini eziningi mangabe ukhipha amazambane ngaphansi kwenhlabathi uke uwasike amazambane amaningi mase kufanele-ke ukuthi adluliselwe kuma-customer utholukuthi mancane amazambane aphelele. Yingakho kubalulekile kwezinye zezitshalo ukuthi kusetshenziswe izandla kanye nolwazi ngalezo zitshalo.

Yingakho kubalulekile ukuba nolwazi ngazo zonke izinhlobo zezitshalo uma angabe ungumlimi ikakhulukazi uma uwumsebenzi, kunezitshalo-ke ezitholakala ezihlahleni. Kunezitshalo ezitholakala ngaphansi kwenhlabathi ezithambile ezingadinge mishini, zidinga nje izandla nangokunakekelwa uma ngabe zivunwa. Yingakho-ke ulwazi lubaluleke kakhulu ngoba kwesinye isikhathi imishini iyazilimaza izitshalo eziningi. Ngizokwenza nje umzekelo ngamazambane, kunemishini ekwazi ukukhipha amazambane ngaphansi kwenhlabathi, utholukuthi iningi lawo lawo mazambane asikekile uma ngabe sekufanele adluliselwe phambili kumakhazimande utholukuthi amaningi asikekile, yingakho-ke kudingeka izandla kanye nolwazi ngaleso sitshalo

Umpheki ukhombisa ukuba mkantshubovu kwezamabhizinisi, kanti futhi kuhle ukuhwebelana kwakhe namapulazi aseduze naye. Kanjalo futhi adlulisele ulwazi lakhe kumakhasimende akhe ekudleni okuhlukahlukene ngoba amakhasimende izikhathi eziningi uma ngabe lokho kudla esekujwayele azohamba eyofuna okunye okuhlukile kwenye indawo kanti uma umpheki ezohlala enika amakhasimende akhe izinto ezintsha futhi ezi-taste-a kamnandi, ngiyacabanga ukuthi amakhastoma angeke aze akulangazelele ukuya kwezinye izindawo kanti futhi ahlale elangazelela ukuthi angabe lompheki namhlanje uzoza naluphi ulozolo lokudla. Kuhle kakhulu okucatshangwa umpheki.

Ngicabanga ukuthi ukuvuleka kwemvula ilapho abalimi okufanele bazicabangele khona ukuthi imvula, uma ngabe inetha bayikhongozelela kanjani okanye bayigcina kanjani ukuze ezikhathi zokushisa kwelanga kakhulu bazothelelela ngani. Ngicabanga ukuthi-ke bengasebenzisa ezinye zezindlela zokuvula imisele phakathi nezitshalo ukuze imvula uma ngabe inetha ikwazi ukugeleza-ke kuleyo misele leyo okanye bathole okusamphongolo bakhongolozele ngayo ukuze imvula ingene emphongolweni bese kuthi ngezikhathi-ke zokuthelela bavulele imphongolo. Ngicabanga ukuthi iyona ndlela yokuthi bavune ngayo imvula leyo.

Uchwepheshe ngezikhathi zokuvuna kubekeka ngathi ikona okubalulekile kakhulu ngoba kunciphisa isikhathi, kunciphise kanye nezinsuku kuvunwa. Kanti futhi kanjalo kulekelela nabasebenzi ukuthi umsebenzi wabo ubukeke ulula into ebalulekile-ke la kubuchwepheshe kudingeka ukuthi-ke abasebenzi balekelelwe ngolwazi lokuthi bakuqonde ukuthi ezinye zezitshalo zidinga imishini ekanjani. Ezinye zezitshalo kakhulukazi lezi ezithambile zidinga umshini okanjani. Yiko-ke kona-ke lokho-ke engibona kubaluleke kakhulu. Kanti futhi ubuchwepheshe-ke ibona futhi obungalekelela ukuthi umsebenzi usheshe futhi ube lula.

Abalimi emva kokuqeqeshelwa amakhono, baphothula bathola izitifiketi. Kubalulekile futhi-ke nokuthi basungule okusa khampani, bese beyiqamba-ke igama beyirejista bese irejistiwe injalo, kumasipala-ke abasondelene nawo, bese beya kuwo kumahhovisi akhona beyobika mayelana nebhizinisi abakulo bechaze ukuthi uhulumeni angabaxhasa ndlelani. Uma ngabe-ke uxhaso luphumelela bengasondelana-ke nanama-market, abaphathi bakhona bese bechaza ngebhizinisi labo ukuthi lisebenza kanjani lisebenza ngani. Bafisa ukuthi basebenzisane kanjani nabaphathi bamamakhethe ngoba okuhle izitifiketi zizobe sezikhona eziwubufakazi.